Ee, ke dumela hore polasi ke sebaka sa bohlokwa haholo, hore motho a ka kena feela a ntse a nka ditholwana tsa batho a sa kopa , mme ke ya dumela hore ee rapolasi e mong le mong, o na le tokelo ya ho nka qeto, ya hore o etsa jwang ka batho ba kenang fela polasing ya hae, ba nke dintho.

Ee, dijalo tse senyehileng polasing ha o di lahle , empa o ka di sebedisa hore ebe ee ditholwana tse tla matlafatsa mobu wa hao ka ha di na le ee di nutrient-e tse hlokahalang mobung , ho ka sebedisa ho ntlafatsa mobu wa hao , mme di ka lahlwa ke basebeletsi ba hao ba teng polasing . Ka hoo, seo ke se tjhong ke hore , dijalo tse senyehileng o ka di sebedisa ho matlafatsa mobu.

Ee, ekaba nama hape ya kgomo kapa yona nama ya nku , le tsona ditholwana tseo o ileng wa di seha hore o tlo di sebedise nakong e tlang, o ka di nka wa di kenya ka hara sehatsetsi sa hao , hore o kgone ho di sebedisa ha o so batla ho di sebedisa.

Ka ha ke le ba bang ba baithuti ba ba ithutelang tsena tsa temo . Ke ne ke thabile haholo ebile , ke ikutlwa ee ke le motlotlo , ho bona lebese le nang le hangwa , mme re bone le hore le tswa kae.

Ee, ke dumela hore re ka ba ruta , ka ho ba bontsha bohlokwa ba temo, le hore dintho tse ding le tse ding tse ba di bonang, kapa tse ba nang le tsona , di hlaha jwalo ka baka la temo , re na le dijo ka baka la temo, re na le diaparo tseo re di aparang ka baka la temo , re na le meriana e re e nwang, e re thusang ha re kula, ka baka la temo, ka hoo, ke dumela hore ha re ka ba bontsha, kapa ra ba ruta bohlokwa ba temo , ba tla ba na le lerato leno.

Ee, sena se ka etsahala ha ee sehwai se ka qala sa batla dintlha tse felletseng, haholoholo lefapheng la agriculture . E leng moo ho tla tswa , ee honang le bokgoni ba hore a ka thola ee tjhelete e ka thusang , ho qala kapa ho ho thusa ka temo ya hae , ka hoo, ho batla thuso kapa ditaba, dintlha tse felletseng , ee lefapheng la agriculture . Ho ka thusa haholo ee hore sehwai se kenye kopo ya thuso tsa tjhelete.

Ee, o ka reka ditholwana tse makotikoting ha o batla , ee hore ditholwana tsa hao , di seka bola, haholoholo ee tholwana tsena di di tshetswe ka hara metsi a nang le tswekere hore di seke tsa bola, mme di kgone ho dula nako e telele.

Ee, ke dumela hore ha ba rate ho sebetsa ka thata , ho tsa temo o tshwanela ho sebetsa ka thata, o ya lema ho lemeng ha hao, ha ho bolelle hore o qetile, o tlameha hore o tshelle , o hlokomele le di ditholwana tsa hao.

Ke dumela hore ke ntho e mpe le e ntle , e ka bobedi hobane ha ke re ke ntho e ntle , ke bolela hore ee borapolasi ha ba sebedisa diroboto tsena polasing ya bona , ee di ba thusa hore ba boloke tjhelete ene ba tlo e sebedisa ho patala batho bana ba tlo sebetsa . Empa empe ka ha ba sebedisa diroboto tsena , batho ba fellwa ke mesebetsi . Jwalo ka ha moruo, wa naha ya rona , o putlame , ke dumela hore e mpe hobane jwale, e affect-a taba tsa mosebetsi.

Kotsi e kileng ka e bona ke ha ee mosebetsi a kganna trekere, mme a thula ka yona ee , ka hare ho poone, mme sena se ile sa etsa hore a lemale, mme le dijalo tseno tsa poone di senyehe.

Ee, di ka thusa haholo ka ho tshela, ee di-chemical-e tse sebediswang ho bolaya ee di dikokonyana tse jang dijalo , ho ka sebediswa hape ho sheba ee tsona dikokonyana tseo , mme ha kgone ho tshelwa yona , ee chemical-e tsenana tse sebediswang.

Eya, ha o na le dikgomo tse kulang, se tlamehang ho etsuwa haholo ke ho tsamaya ho reka meriana e tlang thusa ee , di tla thusa dikgomo tsena hore di etse lebese, mme di fole.